Mosola wa teng ke go thibela malwetsi a a sa tlhokagaleng mo bona kgotsa malwetsi a tla ba tsenang jaaka bo di STI.

Batswana ke culture e e tlotlegileng thata ka gonne ke batho ba le bangwe ba ba tlhompang setso sa bona ge o bona mosadi a apara tuku le mosese go kaya tlhompho ebile o kaetsa batho gore o tswa ko lelapeng kgotsa ko magaeng a a ntseng jang. Sejwalejwale go le gantsi ga ba apare jalo ko diphitlhong o fitlhela mosadi ale ko phitlhong kgotsa ko mabitleng ba sa rwala motlhogong, ebile a apere borokgwe a sa apara mosese. Banna ko di phitlhong ga ba tlhole ba apara disutu ba apara di-hemp-e fela mme seo ga ese se se mo molaong.

Di amana sentle ka gonne ge o nyalwa mo leratong o nne modumedi ka gonne ko lenyalong la gago gwa rapelwa, ebile setso se se tseelwa tlhogong e nne lenyalo kgotsa le ka setso. Le seke la lebala ko letswang teng go le bitsa batho ba bagolo gore batle gore ba tle go le godisa kgotsa ba tle go le itumedisa ba lo fe kgotsa ba lo neye matlhogonolo.

Nna ka letsatsi la setso ke apara borokgwe jwame jwa makgabe gonne ke moTswana ebe ke tsenya mo maotong mo mmeleng ebe ke tsenya dibaga gonne ke moTswana.

Nka botsa gore monna o o tswa kae, ke mang, ke mang, a ba a bereka yang gore ke itse gore ge ke mo naya ngwana wa me a o tla mo tlhokomela. Ke seke ka naya ngwana wa me mo motho yo ke sa moitseng ke itse family ya gagwe histori ya gage gore a wa bereka, a o tsene sekolo rona batsadi re naya bana ba rona banna ba re sa ba itseng kgotsa ba ba le bona kgotsa ba ba tshosetsang go ba nyala.

Dipina tsa kobamelo di re thusa ge re tsietsega mo maikutlong mo semoyeng di re thusa go boka le go rorisa modimo le go dumela. nako tse dingwe o maswe wa ga satane o re tsena mo dipelong ge re dula re opela re rorisa modimo re a thaba mo le mo maikutlong ra ikutlwa gore modimo o santse a tshela ebile re tsena mo moweng ge re opela kgotsa re rera.